Irhabi sipahla nofana isambatho esimbathwa bentazana abasele baphethe amasiko, abentazanabo sibabiza ngama-fourteen nofana amathelerina.

Isikotjhi simbathwa ngiwo amathelerina la. Sisembatho esimbathwa nerhabi nemidzegana, nakhona simbathwa mathelerina kwaphela.

Imidzegana yizinto ezimbathwa edinini nofana eenyaweni nofana entameni, kuya ngokuthi umuntu bani. Nawumumuntu oduna nofana indoda nofana ubaba othetheko, ulimbatha entameni. Nawumntazana wequde, uwambatha edinini, nawulisokana uyambatha edinini neenyaweni nezandleni.

Umnayilana sisembatho esimbathwa babantu bamaNdebele ephasini lamaNdebele KwaNdebele. Limbathwa nawulitherina nofana nawulisokana nofana ubaba nofana umma.

Umgari yisembatho esimbathwa bentazana abangakathathwa nofana abangakendi.

Umadalanyana ngubaba osele akhululiko kodwana angakaluphali imali ekutheni akasakghoni ukukhamba nofana ukuzijamela.

Umbhalo yingubo yamaNdebele oyifumana navane uphethe isiko navane uthombile nofana nawabuya engomeni.

Unokhethwabo yisembatho esisikhumbeni, esimbathwa bomama abendileko.

Umtshurhwana yingutjana embathwa bafazi abendileko nofana abantazana bequde.

Isihlohlo sembatho sabafazi abathethweko sehloko. Simbathwa bafazi abendileko kwaphela.

Umncwazi sigqoko esimbathwa ehloko nanoma ngubani.

Umkhala sembatho sehloko esenziwe ngemincamo, esimbathwa masokana nabaya engomeni nofana nababuyileko nasele bagodukile nofana abentazana bequde bayayimbatha imikhala nabomma abendileko bayayimbatha imikhala navane bavunulile.

Unomahlonjana umbathwa matlawana nofana abentwanyana abancani nofana abentazinyana abancani, abangakathombi.

Unomatlawana nawo sembatho samatlawana angakathombi nofana angakaphethi amasiko.

Iqakatheke ngokuthi, ivunulo yesiNdebele ngobuhle bayo, yoke into embathwako inegama nakhona yoke into embathwako imbathwa ngesizathu. Akukghonakali ukuthi ungambhatha umbhalo njengeNdebele ungakathombi nofana ungakaweli. Akukghonakali ukuthi ungambhatha irhabi ungakathombi. Zoke izinto ezembathwako esiNdebeleni sinesizathu.

Isiko litjho okukhulu kimi ngombana ngimuntu owaphethileko amasiko mina. IsiNdebele ngiyasithanda nakhona ngiyazikhakhazisa. Kuhle ukuthi umuntu akhakhazisw isiko lakwabo nokuthi aphethe amasiko wakwabo.

Izembatho zami navane ngivunulile, ngivunula njenge-fourteen. Ngivunula ngimbathe irhabi nesikokotjhi, ngimbathe umkhala, ngikhambe ngamabele njenge-fourteen. Lokhu kuveza ukuthi angakendi nofana angakathathwa, ngisesemutjha, ngiseseli-fourteen, ngiseselithelerina nakhona anginamntwana.

Into engiyithanda khulu nofana ukudla engikuthanda khulu ngesiko lekhethu, lidombolo. Idombolo litjho okunengi, burotho obenziwe ngeflowuru, benziwe ngepotweni nofana phezu komlilo. Idombolo litjengisa ukuthi simaNdebele nakhona siyawudla yoke into esingayidla.